Nna nkile ka utlwa taba ya di-medical aid hore nako tse ding o fumane hore o ile sepetlele. Nako tse ding o fumantshwa hore o dudiswa nako e telele moo hore ba kgone hore ba je tjhelete hobane o sebedisa medical aid. Ke tsona ditletlebo tse nkileng ka utlwa batho ba bangata ba e leng hore bana le di-medical aid ba llang ka tsona.

Nna ke bona tshebetso eo ya ho tjhentjha tjhelete e le bonolo haholo hobane nkile ka etela Lesotho. Ha ke fihla mono, hwa tlameha hore ke tlamehile ke tjhentjhe tjhelete e ke e sebedisang ne ke batla ho founa ka nako eo public founung. Ebe le hore ha ke fihla moo ba ntjhentjhela tjhelete, ba mpha ya ka moo, nna ke ba fa ya ka mona hore ke tle ke kgone ho sebedisa founu. Ke bona e le ntho e bobebe haholo hobaneng ke ile ka e bona e etsahala, ho no sena bothata bo bokalo.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo ha ke tlameha hore ke kwale account-o ya ka e ke e sebedisitseng nako e telele. Hobane ke ne ke se na hore nka jwang hobane ho no so ho sena tjhelete e leng hore e ya kena. Ka hoo, ka bona ho le betere hore ke mpe ke e kwale. Ho no ho sena thuso.

Dumelang, le kae? Ausi ke ne ke rekile moya mona ka founu hobane ke bona ke sa o fumana. Ne ke botsa hore na ho etsahalang? Ke ne ke kopa hore le shebisise hantle moo hore ho etsahala eng ka moya oo ko o rekileng ke sa o fumane?

Bonneteng, nna ha ke so tsetele tjhelete. Ka hoo, karabo enana nke se, potso ena nke se kgone ho e araba hobane ha ke so tsetele tjhelete. Ha ke na tsebo e kgolo ka tsa ho tsetela.

Nako tse ding o tla fumantsha hore mathata a rona ha tle ka ho tshwana, re na le mathata a fapaneng. Nako enngwe o fumantshwe hore ha o kgone ho iketsetsa investment-e ka nako eo o neng o nahanne hore o tla kgona ho iketsetsa ka yona tlasa mabaka a itseng.

Nna ke bona ho se bohlokwa haholo hore o ka kadima tjhelete ya di-loan-o for ho tswellisa dithuto tsa hao pele. Ke nahana hore ntho e tlamehileng o etse ke hore o batle bursary eseng loan-o. Bursary ke yona e tla, mohlomong o fund-ang hore o kgone hore o tswellise dithuto tsa hao pele. Ya loan-o yona a ke bone e le bohlokwa.

Dumelang mohlomphehi, le kae? Ke ne ke kopa ho botsa hore ke di-company difeng tse leng hore le sebetsana le tsona tsa medical aid. Ke batla ho tseba hore ke tle ke kgone ho nka medical aid.

Dumela mohlomphehi. Ke ne ke kopa ho hlalosetsa hore dintho tse re sebetsang ka tsona mona bankeng. Re na le tjhelete e leng hore re ae nka le rona moo account-ong hore re kgone ho etsa dintho tse ding tse leng hore di a hlokahala. So ha re bank-e feela, ho na le tjhelete e re hulang le ho wena ya ditefello tsa hore o banka le rona. So, ke ka hoo nako tse ding o tla fumana hore tjhelete ya hao ha e lekane le ka moo o neng, ka moo o no e kentse ka teng.